Isimo lesi esingangizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba siwumndeni inkomo le esisuke sithembele kiyo ukuthi sizohlinzeka ngobisi kanti futhi iyona futhi elekelela kakhulu emsebenzini wasepulazini ukuzwa kwami indaba yokuthi-ke le nkomo le uma kusangenzeka ingaphili noma ukululama kwayo akuqinisekisi okuqinisekisiwe, kungangilimaza kakhulu mina emoyeni ngoba ngikholelwa ukuthi kungathi vele ukulashwa kwayo kuqala ngibe vele ithemba ngingasenalo, vele ukuthi ngazi ukuthi nje vele iyafa le nkomo noma inini.

Inzuzo yokutshala endlini ukuthi azikho iy'nambuzane kanye nezilwane okungaba izinkomo kanye ney'mbuzi okungangena endlini, bese zifike zidle izitshalo uma zisakhula, kanti futhi into eyinselele ngokutshala endlini-ke ukuthi isitshalo osuke usitshalile asibi naso isikhathi la esishawa khona imisebe yelanga, asibi naso isikhathi la esishawa khona izimvula njengokujwayelekile ukuthi isitshalo siye siniselwe yimvula, kodwa manje uma sisendlini asibi naso isikhathi salo, ukuze sibe kubekhona la ukuxhumana phakathi kwaso, isitshalo kanye nemvelo ukuze isitshalo sami sizokhona ukuthi-ke manje sikhule kahle sikhule siqhakaze kahle futhi sikhiphe izithelo ezinhle.

Into yokuqala engingayenza ukutshela intsha yakithi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzimela njengomuntu omusha. Ebese uma sengichazile ngezinzuzo zokuvimela njengomuntu omusha. Ebese ngiyachaza-ke ukuthi futhi uma wenza lo msebenzi lona wezolimo noma kulo mkhakha wezolimo. Uma ungena kiwo usemathubeni amaningi-ke manje ukuthi ungazimela, kungabibikho umuntu ozokhothama kuye ukuthi mhlawumbe ungena kumalunga ngesikhathi esithize uphuma ngesikhathi esithize, uma welapha nje ngokwezolimo uyakhona ukuthi usebenze ngale ndlela ofuna ngayo, uzikhandle ngale ndlela futhi ofuna ngayo, bese futhi nomvuzo futhi ukhona, wokuzikhandla ngale ndlela le osuke ufuna ngayo.

Into engingakutshela nje abalimi ukuthi isikhathi-ke seziyashintsha manje akusafani nakudala. Vele manje into esizokwenzeka manje ososayensi sebezoqhamuka namaqhinga okuthi izindlela ezintsha zokutshalwa zithini, lesi nje kuyisiqalo. Yileyo nto mina engingay'tshala abalimi ukuthi lesi balimi bakwazi yisona siqalo lesi sendlela manje, okhombisa ukuthi izinto sey'shintshile ay'safani nakudala njengoba sekusetshenziswa nje amanzi amancane. Kukhona futhi lona okunye okusha okuzovela okuzosetshenziswa ngendlela yokulima. Futhi lokho sekuvelile, yikona ekumele ekumele, ikona okumele okumele sikwenze ukuze sizokhona sijwayele indlela izinto esenzeka ngayo esikhathini samanje ngoba isikhathi sakudala nesamanje asisafani. Isikhathi samanje izinto zakhona ziyashintsha kanti ezakudala, zisamele ndawonye. Kuyosisiza thina njengabalimi ukuthi-ke siyenze le nto efike nososayensi lo.

Abalimi-ke lana-ke indlela yokuthi banciphise ukumoshwa kwamanzi ukuthi bengasaniseli kakhulu noma bengasatheleli kakhulu ngale ndlela ebebenza ngayo ngaphambilini noma bezama indlela entsha yokuthi kusetshenziswe amanzi amancane ukuze kuthelelwe isitshalo ukuze sikhule ngoba ukumosheka kwamanzi loku sekuyinto ekhona.

Indlela abalimi abanganciphisa ngayo ukumosheka kwamanzi emasimini abo. Okokuqala nje, ukuthi kumele mebengasathelelanga amanzi amaningi njengoba bebenza phambilini ngoba amanzi eseshoda. Bephinde futhi uma kuwukuthi ngeviki bebethelela kabili noma bebethelela kathathu abazame indlela-ke manje ukuthi sebanciphise iy'nsimu abasisebenzisayo ukuthelela amanzi evikini ukuze lokho kuzokhona ukuthi konge amanzi enyangeni. Mhlawumbe uma kuwukuthi bebethelela kathathu abazama ukubethelele kanye ngeviki. Phinde futhi neviki elilandelayo kube kanye kanjalo kanjalo, ukuze bazokhona ukuthi bonge amanzi futhi benelisane bebodwa bengabalimi.

Uhlobo lokudla engisengalipakisha lase langinikeza inkinga. Ngingabala amafutha, amafutha ayinkinga ngoba kuyenzeka echitheke iyona nkinga engingathi ngisabhekene nayo leyo. Okunye futhi ukunginikeza inkinga, ufishi ngoba manje ufishi uze uphelelwe isikhathi, uhlezi emathinini.

Ukukhungatheka nje, engathi ngibe nakho ukuthi bengingalindele ukuthi abantu bazoyithanda kangaka le nto le. Ebese futhi bakhombise ukuyijabulela base futhi bayeseka bese-ke into engidumazile nokudumala engibe nakho ukuthi mina bengingalindele ukuthi kanti le nto izothandwa ngabantu abancane kangaka, bese abantu abaningi kube yibo abayigxekayo. Yilokho nje okungilimaze kakhulu ngoba ngangokuthi manje ngigcine sengiphelelwe amandla ekuthenini ngiyenze le nto ngoba manje, ngiyabona ukuthi hhayi, umfutho engiwufakayo kanye nomphumela wayo akungigqugquzeli ukuthi ngiqhubeke nokuyenza le nto kodwa manje kungiphushela ekuthenini okungcono angiyeke.

Inselela nje abalimi bakamoba ababhekana nayo ile yokwanda kobugebengu, eyi, sebande kakhulu ubugebengu endaweni la kulinywe khona umoba. Lokho kubeka iy'mpilo zabo manje zabalimi ezingcupheni ngakungangokuthi manje abanye sebeyasaba ukuhamba bayolima umoba ngoba babuka lo bugebengu lobo. Kanti futhi angeke usathemba onogada ngoba nonogada nabo sebesebenzisa nazo iy'gebengu sekuthenini kuntshontshwe lo moba. So, ukuba khona kwey'gebengu lokho akubagqugquzela abalimi ukuthi beqhubeke, beqhubeke nokulokhuza nokutshala umoba noma nokulima umoba, ngoba iy'ngqinamba seziziningi kakhulu okunenzuzo.

Iy'ntuthwane into esengiyinakekele ngazo ukuthi ziyizinambuzane nje, ezingenandaba, ziyinambuzane ezinganaki ngoba akusikho ukuthi njengoba zithelelana ngempova kangaka, yingoba azazi, ziyazi kodwa manje zishaywa ukuthi-ke manje azinaki. Yingakho Ingakho impova yande kangaka kulezi y'ntuthwane lezi ngoba lena ithi ingathola impova bese ihambe iyothelela enye. Azikho iy'ntuthwane ezibukeka zikhombisa ukukhathazeka ngalesi simo sempova, kodwa manje kubonakale iy'ntuthwane nje, zinganaki ziphila nje ngale ndlela engazukuthi manje ayikho impova kanti impova yinto ekhona.

Indaba ngemuva kwejazi lesikhumba sikamkhulu ukuthi nje lesi khumba lesi kuyena siyiligugu kanti futhi isikhathi ehlaba le silwane lesi ekuthiwa lesi khumba kwakuwumsebenzi wakhe owokuqala lo akayewutholile umsebenzi wakhe wezandla, kwaba umsebenzi wokuqala akayewutholile kwase-ke ehlaba isilwane lesi njengokubonga ukuthi uyabonga kubantu abadala ukuthi bamuphe umsebenzi wezandla, isikhumba leso wase esekhetha ukusigcina-ke ukuze nesizukulwane, sizobona ukuthi umkhulu mhlazane eqala ukusebenza yini, akayenze ngemali yakhe yokuqala akayeyiholile.

Indlela yokuqinisekisa ukuthi manje ukudla loku kudla akumosheki ukuthi-ke kube khona ama-discounts, isikakhulu futhi ukudla masikufika isikhathi ngabe la sekuyaphelelwa khona, kungachithwa kodwa okungcono makehliswe amanani ukudla okubiza okubiza ngakho noma kwehlisa amanani i-price le yokudla okusuke inakho. Ngaleyo ndlela izokhona ukuthi ihehe abathengi bethenge bebizane futhi bebe ngobuningi. Kuphinde futhi kube khona ama-promotion-ke into engingayenza futhi ukuthi ukudla kungamoshi kube khona i-promotion ekhona engiyiranayo mayelana naleso, mayelana naloko kudla loku osuke sekuzophelelwa yisikhathi.

Ngikholelwa ukuthi abantu abakwazisi ukuthi umsebenzi uncike kangakanani kubona ngoba noma ngabe kuthiwa uyezwa ukuthi awuphilile kahle, kungcono zama ukuzogulela ngakhona emsebenzini, ukhone ukuthi ubambe lapho nalapho ngoba ukube kuthiwa abantu bayakwazi ukuthi umsebenzi uncike kangakanani kubona ngabe bethi noma begula beze emsebenzini. Kodwa manje abantu uma uma begula bevesane bengezi emsebenzini ngoba phela ukugula lokhu abasekugula akusikho ukuthi basuke sebelele phansi abasuke, uthole ukuthi umuntu uthole ukuthi uphethwe isisu, uphethwe umkhuhlane. Into ongakhona ukuthi usebenze loyo khona ikuphethe, yebo-ke khona awuzusebenza njengokujwayelekile kodwa uzofaka nje umfutho lo omncane lo mfutho lo omncane uzokwenza inzuzo kakhulu epulazini.